Ka gore ga ba kgone go fitlhelela ka ntlha ya madi.

Nna ke dirisa WhatsApp data ke reka ya twenty nine rand a ya kgwedi yotlhe ya Vodacom, ke bona go le mosola go le matshwanedi gore ke reke Vodacom ka gore ke ona e e leng tlhwatlhwa tlase e tla tsayang selekano sa kgwedi.

Data e ke e rekileng mo kgweding e fitileng ke ya thirty seven ranta, mme ke dirisa lobaka la kgwedi. Ke lebelela gore ke yone e tla ntshwarelelang lebaka la kgwedi, ka gonne mogare ya sebaka ke tla tlhoka go bua le le metswalle.

Ke two gig e ntumedisang e ke e dirisang kgwedi yotlhe ke rata gore e tsene ka di one tsa mathomo a kgwedi.

Ke fa ke tsela entle ya go dirisa mafaratlhatlha gore dilo di be bonolo thekenoloji ke yone e tlileng ka , thekenoloji 'ira gore dilo di nne ka bonako.

Reka data ya one gig kgotsa two gig ya thirty seven ranta, o kgona go bolela le meloko le metswalle kgwedi e otlhe e tla go save-la nako e tla go save-la le madi.

Nka ya ka ya go reka e nngwe data , gore data ya ka e bolokege ke go e somarela.

O reka mowa, o reka mowa wa twenty nine ranta le twelve ranta and then fa o fetsa o reka data ya kgwedi gore o tle o kgone go somarela nako le madi gore o seke wa senya madi, o kgone go dirisa kgwedi e yotlhe.

Nka dirisa hotspot, nka mo hotspot-a gore melaetsa e kgone o fitlha ka bonako.

Go tla nna ntse go na le dithulagano mo ditlhatlhweng tsa data ya mahala di tla ama badirisi ka go oketsega tlhwatlhwa.

Ee tiriso ya megala e o e siame go ka diriswa ke baithuti ka gonne ditiro tsa bone tsa go ithuta di ba bonolo ke ka tsela ya gore go nne bonolo gore baithuti ba tlhaloganye.

Seo ke sone se se bonolo go ka fitlhisetsa gore dithuto tsa bana di kgone go tswelela pele ke mosola o mongwe o montle o dirisiwang ke technology.

Technology re tliseditse di-laptop-o, thekenoloji re tliseditse difounu gore batho le ba leng kgole le haufi kgone kry-a melaetsa le go ithuta go nne bonolo.

Thekenoloji e fetotse dilo ka bontsi, dilo di le dintsi di fetogile.

O kgona go dira dilo tse dintsi o ka kgona go dira o ntse o le mo gae, o le mo ntlong, o ka kgona go founa , o ka dira dilo tso tsotlhe. Thekenoloji ka se bereke mo ditemothuong go tlhaola .